Mina ngokwazi kwami, ngazi bona kufuneka umazisi nawuyokuvula i-akhawunthi. Bese-ke kufuneke nemininingwana yakho fana nokuthi umuntu uhlala kuphi, ngale kwalokho iphepha elifunekako ngumazisi.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawunthu yebulugelo, ngombana iinkhathi azisafani nalokha kudala kuyadingeka bonyana umuntu abeke imali ende imali angeze wayibeka ngendlini, noma wayifaka etromuleni ngoba zinengi izinto ezingenzeka. Begodu i-akhawunthi yebulugelo iyazala, imalakho nawuyifaka e-akhawunthini yebulugelo, iyazala iba namakonyane ngokukhamba kwesikhathi.

Uyakwazi ukuvula i-akhawunthi yebulugelo Uberegisa umaliledininakho online, ngokungena noma uvakatjhele i-website yebhanga ofuna ukuyiberegisa. Begodu ungakwazi bonyana uvakatjhele i-branch yebhanga ofuna ukuyisebenzisa, ufike uthole abazokusiza lapho bakuvulele i-akhawunthu.

Ngombana ama-akhawunthu ayahluka, umuntu angabuza bona le akayivulako inama-charge angangani wenyanga, nokobana izalisa ngenani elingangani. Nokobana imali iphephile kuleyo akhawunthu, nokobana ngiyiphi i-akhawunthu ehle ukudlula zoke ezikhona. Ngoba imivuzo nanyana ama-benefits akhamba ne-akhawunthu enye nenye ahlukile.

Ungarhelejwa mumuntu oberega ebhanga, obizwa ngokobana yi-financial advisor. Unolwazi lokobana umuntu nakathi ngineendingo ezinje ngiyiphi, ngiliphi ibulungelo ekufanele alikhethe elizokukhambelana neendingo zakhe lezo.

Ibulungelo livikela imali ngokobana ligcine imali ku-akhawunthu yakho. Lapho khona omunye umuntu angeze ayifinyelela kungumnikazi yedwa ongakwazi ukuyifinyelela.

Iforomo lokuvula i-akhawunthi, uyakwazi bonyana uligcwalise manually begodu uphinde uligcwalise na-online ngerhelebho lomuntu oberega ebhanga.

Imali ebhadelwako umuntu nakavula i-akhawuntu ngeyokugcina i-akhawuntu kubizwa bonyana yi-initiation fee.

Iphini ngokuzeleko ibizwa ngokobana yi-personal identification number. Lezi ziinomboro ezikhethwa ngumuntu omunye nomunye one-akhawunthi. Iqakathekile ngombana ivikela i-akhawuntu nemali yomuntu engebhanga.

Indlela elula nofana ephephileko yokusebenzisa i-ATM, kukobana urhelejwe mumuntu oberega ebhanga lokha nawutlhoga isizo begodu ube nesiqiniseko sokobana awulitjhiyi ikarada lakho nofana imali sele ufakile i-pin yakho.

Kumthetho weSewula Afrikha, ukobana ibhanga igcine ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi. Lokhu kwenzelwa kobana kuvinjelwe ukukhwatjaniswa kwemali. Ngakho-ke omunye nomunye umthengi kufanele aphe ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bonyana bavule i-akhawunthi.

Umuntu angalithola ulwazi lwe-akhawunthi yakhe ngokobana aye ebhanga, nofana aberegise umaliledinini angene ku-app yebhanga yakhe khona azakuthola ulwazi nge-akhawunthi yakhe.

Umuntu nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, kufanele bona abethele bebanga umtato ababawe bonyana balivale nofana angakwazi ukUberegisa i-internet banking alivale yena ku-app yebhanga yakhe.

Angenza ngendlela ezimbili. Kokuthoma, angasebenzisa i-internet banking avule i-app yebulugelo lakhe, bese ahlanganise enye nofana enze enye i-number yokukhipha imali. Nofana angakhamba aye-ebhrentjhini nofana ema-ofisini webulugelo lakhe, afike ababawe bona bamutjhentjhele inomboro yokukhipha imali nofana i-pin bese enze etja.

I-debit card likhathi lokubhadala eliqhumene ngqo ne-akhawunthi yebulugelo lakho. Lisebenza ngokobana liberegise imali oyifakileko e-akhawunthini yakho.

Kuqakatheke khulu ukobana wonge imali eyaneleko nofana ukudlula okwaneleko nawuzokuba nekhambo eliya kwamanye amazwe ngombana uzokufumana bona amandla womnotho weSewula Afrika akalingani namandla womnotho wezwe leli oya kilo kanengi iranda lisibaga kunamandla weminotho wamazwe amanye.

Mina ngicabanga bona into edle imali ukudlula zoke, nawusekukhambeni ukuthaba khulu uthabele iintolo ezikulu zangaphetjheya. Ungasatjheja nokobana uberegisa imali engangani.

Ngingamupha iseluleko sokobana atjheje bona angaberegisa imali eentweni angazitlhogiko. Ngombana lokho kumotjha imali begodu atjheje bona angakhambi amahotela abizako.

Ngiberegisa ihlelo lokubhala phasi i-budget ekuyinto efaka phakathi izinto engizitlhogako nofana engizozitlhoga nemali engicabanga bona ngizoyiberegisa ukuthenga nofana ukubhadelela izinto engizozitlhoga.

Lokha umuntu nakabeke imali engakaneli ukwehla kwamandla weranda kungamphazamisa Ngombana angazithola sekaphethe imali encani kunale ekade acabanga ukuthi uyiphethe. Ngenca yokobana iranda lehlelwe mamandla walo. Kanti lokha amandla weranda nakanyukako nofana akhuphuka angazithola asetjhudwini lokuba nemali engconywana nofana enengi.

Ngingamhlathululela ngokungalingani kwamandla womnotho begodu nama i-inflation rates angalinganiko. Ngimazise nokobana amandla womnotho nofana weranda leSewula Afrika mancani kunamandla womnotho wezwe elinye.

Ngingamyelelisa ukuthi akhethe isiphaphamtjhini esingaduriko begodu namahotela angabizi khulu khona azokwazi ukonga imali.

Ngingamyelelisa bona atjheje begodu aqiniseke bona uthenga eenkhamphanini ezithengisa amathikithi weemphaphamtjhini nofana webhesi zamarerhe na, ngaphambi kokobana abhadele imali.

Ngingamyelelisa bona afunde nofana bafunde ukubala bonyana ibalwa njani imali yase-Tariyana sele itjhugululiwe ukwenza izinto zibe lula bangafaka i-app kubomaliledinini babo ezobabalela imali sele itjhugululiwe.

Kuqakathekile ngombana wenzela bonyana ungatjhodelwa yimali usezweni elikude.

Kuqakatheke khulu ngombana iminotho ayifani, kungafumaniseka bona nawufika elizweni elinye imali egade uyibekileko ayaneli begodu ufumaniseka bona kuyadura.

Ngicabanga bona kuthenga nanoma kungiliphi ithikithi lesiphaphamtjhini, begodu nokubhukha noma ukuhlala emahotela nomakungiyiphi ungaqali izinga lakhona. Ngombana amathikithi ayahlukahlukana kunabo-economic, kunabo-budget. Umuntu athenge ngokungazi, begodu namahotela ngokunjalo amazingawo ayafana kukhona abizako, kukhona atjhiphileko.

Ngingamupha iseluleko sokobana atjheje emahotela ahlala kiwo, amarumu awaqatjhako, iimpahla azithengako nofana iintolo angenakizo.

Ngisebenzisa ihlelo lebhajethi nofana lokuhlukanisa imali ngokufaneleko. Ngiqinisekise bonyana imali engithe iyokwenza okuthile, iyakwenza nangembala lokho, ngingathengi ngokudluleleko.

Kungaliphazamisa ngokobana umuntu azithole sele aphethe imali encani nofana ekungakaneli kunale ekade uyiphethe lokha nangabe amandla weranda kade nofana ehlile ngesikhatheso akhamba ngaso, kodwana lokha amandla weranda nakakhuphukileko angazithola anemali eyaneleko.

Ngingamhlathululela ngama-inflation rates nangama-exchange rates. Ngimhlathululele bonyana azwisise ukobana umnotho, amandla weranda ayehla, aphinde anyuke. Ngesikhathesi-ke amandla weranda ehlile yingakho sekayazithola sekaphethe imali encani.

Ngingamyelelisa ngokobana atjheje ithikithi alithengako. Athenge ithikithi le-economy nofana le-budget begodu angahlali emahotela adurako. Angathengi neentolo ezidurako nofana ezibizako.

Ngingamyelelisa ngokobana atjheje ukobana nomenze isiqiniseko ukobana uthenga eenkampanini ezithembekileko, nangabe uthenga online nofana ku-website aqinisekise bonyana i-website leyo kungeyeqiniso begodu ithembekile nofana nakangakwazi ukuthenga online nofana ku-inthanethi aye-straight lapho kuthengiswa khona amathikithi weemphaphamtjhini.

Ngingabayelelisa ngokobana benze irhubhululo lokobana ibalwa njani imali yaseTariyana, begodu ukubababe nobulula bangangena ku-inthanethi nofana badawunilonde bafake ama-App azobabalela imali yezweni abayakilwelo.

Kuqakathekile ukubeka imali nofana ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi khona ungekhe wazithola sewutjhodelwa yimali nofana uphethwe yihloko yokobana imalakho ziyatjhoda nokuthi ukwazi ukuba nekhambo elihlelekileko, elimnandi, elingaphathisi ihloko ngenca yemali etjhodako.